Ee, di-insurance le di-premium-o re di patala hantle lapeng. Mme ke bona tjhelete eo re e lefang e , e loketse ebile e lokela. E loketse le ho latela tjhelete ya cover ya lepato.

Hangata ka hobaneng re na le hore re reke grocer-a ka tjhelete ya stokvel. Tjhelete ya kgwedi eo o tlabeng re thola dijo tsa selemo tsa stokvel-e ka yona re lokela hore re e behe. Mme re behele kgwedi e tlang hobane re tla be re sebedise re sebedisitse bongata ba grocery ka December.

Credit card-e ke karete eo e leng hore ho na le kopo ya tjhelete kapa kopo ya tjhelete e le kopo ya tjhelete e itseng. Eo o tlo e sebedisa mme ka debit card e le karete eo moo tjhelete ya hao ya kgwedi e kenang teng.

Ee, nna ke motho ya nang le tahelo ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse.

Kgahlametso ya motho ya qalang ho reka lehae. O kgona ho fumana di-benefits tse ngata haholo, o kgona hore o kadime tjhelete eo oe hlokang. Mme o e patale hanyane hanyane ka kgwedi. O kgone hore ka leleng o thole interest e se ngata haholo.

Ke kopana le papatso ya le papatso ya yona hangata ka toropong. Ka le leng ke kopana le yona ba ntse ba e tsamaisa ka speaker ka lekeisheneng moo ke dulang teng.

Nka kopa haholo ha ho ka ba le ATM ka lekeisheneng eo batho ba ka e sebedisang. Hobane hangata ha re kgone hore re fihlelle ditoropong. Di-ATM di hole haholo ha re kgone ho ntsha ditjhelete tsa rona. Ha motho a batla ho ntsha tjhelete ya hae, o lokela hore a palame tekesi ka tekesi hore a fihlelle ATM-ong.

Ha re ka ka boloka tjhelete mmoho, re ka kgona hore re etse dintho tseo re nentseng re batla ho di etsa. Hobane tjhelete ha e tla ka motho ka ho motho a le mong ya stokvel e tlo tla e le tjhelete e ngata. Mme o tlo kgona hore o etse dintho tseo o di hlokang, o patale le dikoloto tseo o nang le tsona kaofela.

Dinomoro tsa boitsibiso ba di nka ho banga ba tsona. Hobaneng ba ya ba thetsa hore ba di isa kae kae mme ba sa di ise moo. Hore ntho ena e thijelwe e thibelwe. Ho lokela hore ha motho a batla ho kenya motho life insurance-ng o lokela hore a ye le yena dikantorong. Moo motho a tla sign-a teng mme ho tsebisahale hore o kentswe insurance-ng e itseng.

Tjhe, ha se mahala mme ha ho bonolo. Hangata ha o sebedisa bank-a ya hao ha o sebedisa mobile banking app. O kgona ho bona tjhelete e ntseng e tswa eo o sa e tsebeng. Mme ka le leng o fumana hore ba nkile tjhelete ya hao kaofela, mme ha o ya bank-eng, o fumane hore bona ha ba tsebe hore tjhelete ya hao e nkuwe ya iswa kae.

Dumelang ke bona hore ho nkuwe makgolo a mane account-ong ya ka, ho na le hore ho nkuwe makgolo a mararo ao a dulang a nkuwa. Mme ke ke kopa hore tjhelete eo e nkuweng e kgutliswe. Mme ho seng jwalo re tla kenya ke tla kenya di-lawyer-a mme e tla tswela pele. E tlaba ntho e telele ho fihlela be ke fumana tjhelete ya ka.

Mme o lokela hore o ska pha mang le mang, o ska fa mang le mang PIN-i ya hao ya bank-a. Hobane ka le leng o ka fumana hore batho ba tlo nka tjhelete ya hao, ba tlo utswetsa. Wena o bone ekareng ba ya o thusa. Ha o re wa sheba, o fumane tjhelete ya hao e le siko kaofela, motho a e nkile.

Ke ile ka fana ka bopaki ba hore, ke ile ka bontsha mosebetsi oo ko o etsang founung ya ka.

Ee, ke ile ka wela lerabeng la batho ba kadimang tjhelete ya ya pokola ya matjhonisa. Mme ke ile ka kadima tjhelete e kabang lekgolo ya kgutla le tswala e kabang fifty ranta ka hodimo. Mme ha ke no phetha ke e kadima pokola. Ke kadima tjhelete ya pokola hobane motho yao ya kadimang pokola ka le leng o fumane a ho mathisa ekareng, o itse ha o no patala tjhelete ya hae ya pokola. Hape ka le leng e le motho a o tsebang, ha o sa patale pokola kapa ha o na le mabaka a itseng, a o etsang o ska kgona ho patala o fumane motho a se a kwatile ka hobane le yena o ke mosebetsi wa hae.